Amadoda awanikwa xesha elanele nelo elilingana nabafazi ukuba bazile, endibona kuba kwuyimpazamo kwisiNtu ukuba kwenzeke oko. Ngoba amadoda xa wejongane nesi simo sokulahlekelwa ngumntu sibona egqiba enza izinto ezingalunganga ubone umntu ephatha abantwana kakubi okanye engena kwintselo yotywala ngendlela engekho kakuhle. Loo nto ibonisa into okokuba nawo amadoda kuyafuneka into okokuba azile.

Uxinzelelo lwengqondo yimeko apho uye uzifumane ujongene neemeko ezithile kwaye ungakwazi into okokuba uzilungise okanye ubone indlela yokuphuma kuzo. Loo nto ke iye ithethe into okokuba awusowumntu omhle engqondweni yiyo ke le nto ibalulekile into okokuba usondele emagumbini woncedo ezi-clinics okanye ezibhedlele okanye ubone ugqirha ukuze akwazi ukuxilonga akwazi ukukunceda kuloo meko ujongene nayo engqondweni.

Izibhedlele zikarhulumente ukuthetha inyani emsulwa ziyehluleka ukujongana nesi sifo somhlaza, kuye kube ngcono izibhedlela ezizimeleyo ecaleni ngoba izibhedlele zikarhulumente azinabo ubuxhakaxhaka boomatshini kwaye namayeza aphambili futhi aphezulu ukujongana nesi sifo. Loo nto yenza ukuba iziguli ezingathathi ntweni zingafumani unyango oluphezulu ngexesha.

Inqwelo yezigulana xa siyibiza kweli cala ithatha ixesha elininzi ukuze ifike into ebangela loo nto yinto kukuba iinqwelo ezininzi okanye zonke iinqwelo ziye zithathe izigulane zizise kwisibhedlela saseMthatha. Kuthi ke ngoku thina xa sifuna inqwelo ezawusilayishela isiguli kweli cala zingabikho iinqwelo sokulayisha isiguli, kufumanekise into pkokuba kufanele kulindwe inqwelo le eye eMthatha yahambisa ezinye iziguli. Loo nto ke ngoku ibangela into okokuba iziguli zingafiki ngexesha ekufanele uba zifike ngalo esibhedlela zifumane uncedo olungxamisekileyo.

Azikho iinkonzo zonyango ezijongene nabantu abadala kwindawo endikuyo kuye kufike ii-mobile clinic ejongene nabantwana abaselula, ndicinga into okokuba urhulumente kufanele into okokuba afake igalelo okanye isandla sokuxhasa abantu abadala afumane izithuthi ezizawukwazi ukuthutha abantu abadala zibase ezikliniki. Ngoba kwezinye iindawo zikhona izithuthi ezithutha abantu abadala loo nto ke yenza umkhethe into yokokuba kutheni kwiindawo ezithile zikhona izithuthi kwezinye iindawo zingekho, urhulumente ingathi angakhawulezisa kakhulu afake inkxaso enjalo kuzo zonke iindawo zibe nazo iinkonzo ezinjalo.

Le meko indenza ndizive ndinentliziyo ebuhlungu kakhulu ukuba ndingafumani amayeza womntwana kwikhemesti yasesibhedlele kwaye ndingakwazi ukuwathenga nakwenye indawo. Loo nto yenza into okokuba ndibone izibhedlela zikarhulumente njengezibhedlele ezingenankathalo okanye urhulumente nguye ongenankathalo eyanele, ngoba lilungelo lomntwana lokuba afumane lonke uncedo ezibhedlele akwazi ukuphila. Ngoba umntwana xa engafumani mayeza kungenzeka nantoni na kuye loo nto ke ngoku indenze into yokuba mna njengomzali ndizibone njengomntu ohlulekayo ukuba umntana wam ndimphilise.

Le yimeko ebuhlungu kakhulu njengomzali into yokokuba ungakwazi ukuqonda kwaye ube bubhideka ngenxa yokungeva ulwimi oluthethwa kweso sibhedlele. Loo nto ke yenza into okokuba uthi sowuncedekile kweso sibhedlele ufumane into okokuba ufumane amayeza omntwana awukwazi nokumtyisa umntwana amayeza ngendlela efanele. Umtyisa ngendlela okungasoyiyo loo nto engabangela umntwana ukuba agule ukuya phambili ngoba amayeza akawatyi ngendlela okuyiyo.

Izinto eziphambili kum xa ndithatha esi sigqibo sokuba ndiye kwisibhedlele sikarhulumente apho ndizawuqhubeka noqeqesho lwam, ndingathi into yokuqala kufanele ke into okokuba ndijonge ukuba esi sibhedlele sinenkqubo ezi ndifuna ukuqeqeshelwa zona. Kwaye esi sibhedlela sifutshane kangakanani kum kuzawufuneka into okokuba mhlawumbe ndisuke kwiphondo endikulo ndiye kwelinye iphondo ndikwazi ukuzilungiselela into okokuba ndikwazi ukusuka ndiye kwelo phondo apho ndizawufumana esi sibhedlela sizawukwazi ukundinceda.

Amanyathelo athathwa ngurhulumente kunye nemibutho yezempilo ukulwa ingxaki yamayeza angekho mthethweni akhona urhulumente uyaya kwezi ndawo zithengisa amayeza afike ajonge into okokuba athengiswa ngendlela esemthethweni na ngokufuna iimpepha ezibonisa njalo. Kodwa ke ezi ndawo zikhona ezinye ezithengisa la mayeza ngendlela engekho mthethweni ingathi ke urhulumente angabeka imithetho eqatha kwaye aqinise isandla kungabikho mntu nje ongenayo athengise la mayeza azenzele ngendlela .

Iinkolelo zesintu zidlala indima yazo kwaye nocwangciso ntsapho ludlala indima yazo into ithi ke umntu uyazikhethela into okuba ufuna ukuphila njani. Ezi zinto zimbini akufanelanga into okuba zibethane kufaneleke intokuba zincedisane ngokwamalungelo omntu. Umntu ke atsho azikhethele indlela yena afuna ukwenza ngayo akwazi ukuvikeleka futhi azive ephephile ngokwamalungelo anikwe wona kuloo ndawo ahlala kuyo okanye kwilizwe ahlala kulo.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam xa ndisiva la magama okanye ndibona la magama yinto yokuba aba bantu ngabantu abaphiwe izipho ezingafaniyo. Isangoma igqirha ngabantu abaphiwe ngokubona ngokomoya baye baphiwe futhi into okokuba bakwazi ukuphilisa ngamayeza esintu okanye ngamayeza . Ixhwele nenyanga ngabantu abangaphiwanga ngokomoya kodwa baphiwe ukwazi ulwazi lokuphilisa izifo ezithile oluntwini kwaye abanye babo benza izinto ezimbi abanye babo benza izinto .